Ga ke akanye gore moaparo wa setso o ka apariwa ko moletlong wa di-conference ka gonne ko moletlong wa di-conference tlamehile batho ba apare moaparo o o siameng.

Ke ka apara ka gonne gore e tsamaelana le diaparo tsa setso tsa baTswana mme gape e ka apara yona ka gonne e tsamaelana le moaparo wa lenyalo.

Me dipina tsa ga MmaAusi, dipina tsa baTswana, mme dipina tsa Culture Spears-e. Mme dipina tseo ga di opelwa rotlhe kwa lapeng re a itumela thata mme ebile re a duduetsa le go bina re a bina.

Diaparo tse ke tlileng go di apara ke tsamaye seZulu ka gonne ke batla go ba tlotla le go ba tlhompa, jaaka malome wa me a laleditse lenyalo la gagwe le le kwa KZN.

Go bolokiwa ga puo go ama batho ba ba itsegeng thata jaaka go ba diga seriti le go sa tlhomphiweng le go gatakiwa. Mme go dikgwetlho tse dintsi tse ba lebanang le tsone jaaka go sotlakakiwa ga maina a bone fa ba batla go boloka ngwao ya puo ya bone.

Go ka dirisiwa dikolo, go ka dirisiwa di inthanete mme gape go ka dirisiwa le diyalemoya go fetisa kitso ya setso.

Ee, ke ka diragatsa tsa setso le tsa bodumedi ka nako e le nngwe ka gonne pele-pele, bagolo ba rona ne ba diragatsa setso le tsa bodumedi.

Ee, ke tla apara diaparo tsa go direla khutsafalo ka gonne mo Setswaneng o tshwanetse wa dira jalo.

Diaparo tse di apariwang thata ka letsatsi la ngwaoboswa ke diope le di .

Ubuntu ke go bontsha botho jaaka ba tlhole ba re motho ke motho ka batho, go thusana le go tlotlana.

Dipina tsa kobamelo di bontsha maatla mme ebile di sedila le mmele. Mme ebile di a rotloetsa jaaka dipina tsa setso tsone o kgona go di binela mme ebile di na le molaetsa.

Ke rata dinawa, ke rata le di ka gonne ke dijo tse di dirang gore masole a mmele a nne a tokafaditswe mme ebile di itekanele.

Ke akanya gore diaparo tsa basadi di bontsha tekanyetso e ntsi mo setšhabeng mme e bontsha bontle jwa basadi, e bontsha jaaka basadi ba sotlegile, ba tlotlegileng ka teng, mme e bontsha le tlhompo mo basading.

Puo e bopa setso le boitshupi gore moTswana o feng ebile o bua Setswana se se yang, le gore o wela mo ngwageng e feng.

Basadi fa ba ya ko kgosing ba tshwanetse go apara sentle, ba tshwanetse go apara mesese e me telele mme e e dirang magetla a bone le mo tlhogong ba tshwanetse go rwala. Banna bone ba tshwanetse go apara marukgwe a matelele le di-hemp-e ga ba tshwanela go apara di-short-e.